Mutevhe wa tv wo tea nga uri uya borolosa, zwi ngavha zwiṱori kana vhatambi, u i a ita uri muthu a songo humbulesa.

Hezwo vho a thi ḓivhi ngauri a thi thu ḓi wana ndi tshi khou vha kha na na na vhutami ha uvha muimbi.

Ndi WhatsApp ngauri i ḓisa a i lengi u ḓisa mi mi milaedza.

Vhathu vha a kona u tshila zwavhuḓi na u kona u amba musi vha kule na kule.

Ndi luṱingothendeleki na WhatsApp ndi zwone zwine like zwi khou thusa badi.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndo awela kha social media.

Ndi vhona yo khwiṋidza vhudavhidzani ngauri vhathu vha kona u amba vha kule na u ḓivhisa zwine zwa kho tshiliwa nga tshetsho tshifhi tshi nga tshetsho tshifhinga.

Zwi toya nga uri muthu u khou nyaga u amba u swika lini.

U kona u davhidzana na vhathu vhane vha vha hayani na u kona u vhona u guda ḓuvha na ḓuvha nga ha vhutshilo.

Ndi tevhela tshigwada tsha vhathu vha tshi tshavha uri ndi kone u nda nwala zwine nda kho ṱoḓa u ḓivha.

Ndi vhona uri ndi ya vhuḓi nga uri i ita uri mafhungo a leluwe u swika kha vhathu vha re kule.

Yo no vhuya ya nthusa kha tshifhinga tsha shishi nda ṱavhanya nda wana thuso.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndo nwala mafhungo kha kha mbekanya kha nyanḓadzamafhungo zwe zwa vha zwi khou ḓivhea.

Ndi u vha na dzi tshomi na u ḓivhi ha vhathu vho no thusa nga u shera mafhungo.

Athi funi u shera dzi video kana zwifanyiso nga kha social media, ngauri a thi ṱoḓi u ḓivheliwa kana u ḓi ḓivhadza vhathu uri vhutshilo hanga vhu khou tshimbila nga nḓila ḓe kha vhathu vha re kule.

Hai, thi thu uḓi wana ndi khou zwi shumisa.

Hu na vhathu vho no ambela thungo, vhaṅwe vha ya sema, vhaṅwe vha ya goḓa, hu na vhathu vha u fhambanana vhane a vha vhoni nga nḓila ine nda vha ndi khou ndi khou pfa vha ngayo vha tshi amba, ndi zwi dzhia uri a hu na vhathu ri nga si vhone u fana, so ndi a ṱanganedza ndi zwone dzi khaedu dze nda vha ndi khou ṱangana nadzo, vhathu vha ya sema.

A thi humbuli zwi tshi nga vha na mushumo wa tshifhinga tshoṱhe, ngauri a thi zwi takaleli zwa u dzhia tshi zwifanyiso ndi tshi post.

A thi zwi takaleli cos ngauri nṋe kha nzha kha nyanḓadzamafhungo ndi vha ndo dzhenela u vhala zwe vhathu vha shera.

Hai thi thu ḓi wana ndi tshi khou shuma na huṅwe muthu.

Yaa ndi ngari zwine vha dzudzanya zwine vha zwi ṅwala ngori tshiṅwe tshifhinga u ya wana zwi tshi khou amba kana zwi tshi khou fhaṱa kana zwi tshi khou takadza.

Ahuna zwine zwa nga itisa uri ndi ite dzi video kana uri ndi bve phanḓa na u ita dzi video tshifhinga tshoṱhe ngauri thi zwi iti.

Dzhia awara dza sumbe uya kha dzama malo ndi tshi khou ita nyambedzano kha nyanḓadzamafhungo.

Ee ndi shumisa face Facebook na TikTok.

Hai a zwithu vhuya zwa khakhisa u eḓela hanga kana mushumoni.

Ndi u tikedzana, vhaṅwe vha vha vha kho wana nḓivho, vha khou guda uri zwithu zwi itisiwa hani.

Hai thi ḓi vhoni mulandu ngauri tshifhinga tshinzhi ndi vha ndi khou shumisa founu musi ndi mushumoni.

U fhedza tshifhinga na muṱa wanga, na u tshimbila kana u dalela maṅwe mashango.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndo neta ndo ndo kulekana miraḓo ndi si tsha ṱoḓa u ita tshithu.

U vha vhudza zwine zwa kho itea kha tshikirini na zwine zwa khou takadza.

Ndi tsha mushumo.

Muthu, ee ngauri muthu u a tea u ita a tshi awela kha zwikirini, a awela na u zwi shumisa.